Ndzi vona swi fanerile leswaku a kuma mali ya yena ya UIF hikuva i mali leyi a yi tirhela, mali leyi a hamba yi kokiwa eka muholo wa yena. yi ta kota ku pfuna eka nkarhi wa sweswi leswi a nga lahlekeriwa hi ntirho. Mhaka ya ku va a yivile mhaka leyi a nga ta yi lwisana khamphani kambe mali ya yena leyi a hamba a yi vekisiwa kusuka ka muholo wa yena, i mali leyi a fanele a yi kuma.

Leswi endlaka ku va vanhu va pfula tiakhawunti ta le bangi, i ku va va lava ku hlayisa mali ya vona hikuva nkarhi wo tala mali ya ku u tshama na yona vokweni a yi hlayisekanga na ku u hatla u yi tirhisa. tiakhawunti to pfuleriwa ku hlayisa mali ti pfuleriwa ku va munhu a kota ku rhumeriwa mali, na loko a tirha i kota ku mali ya yena va n'wi chelela kona hikuva minkarhi ya sweswi a ka hakeriwi munhu a vokweni, munhu u holela ka akhawunti. Ku va na akhawunti swi pfuna ku va loko maxaka ma ri kule u kota ku va rhumela mali, ka tiakhawunti ta vona na vona va kota ku ku rhumela mali eka akhawunti ya wena.

xifunengeto lexiwani xi endla leswaku loko munhu a va a hlangana na khombo, xi kota ku hakela ku lunghisa movha kumbe ku pfuneta ka ku va munhu a lunghisa movha wa yena. Leswiwani swi tirha hi ndlela leyiwani, ku va na mali leyi munhu a hakelaka yona n'hweti na n'hweti, leyi ku va ka yona leyi nga ta kota ku ya n'wi pfuna ka hi xifunengeto lexiwani. Ku va xi n'wi pfuna loko o tshuka a ve na khombo ro karhi hi movha wa yena.

Xipfuno xa swa vutshunguri i nchumu lowu tirhisiwaka minkarhi yo tala eka swibedhlele swa tiphurayivhete laha u hakelaka hi xona. Xi tirha hi ndlela ya ku va ku na mali leyi kokiwaka ka wena n'hweti na n'hweti, leyi yi va ka yona leyi vekisiwaka. Ku va ku ri na nkwama wo karhi lowu va ka wu vekiwile leswaku ku ta va wona lowu nga ta ku pfuna loko u tshuka u va u ri na vuvabyi kumbe u fanele u ya xibedhlele kumbe ku va na ku vaviseka. Xin'wana na xin'wana xa vutshunguri kumbe leswi nga ta lava xibedhlele mpfuno lowuwani kumbe xipfuno lexiwani xi tirha ku va xi hakela ntsengo lowu nga ta va wu laveka exibedhlele kumbe ka dokodela wa phurayivhete.

Inshurense ya vutomi i ku va munhu a vekisa mali leyi a nga ta ku loko se a va a hundzile laha emisaveni, yi sala yi pfuna lama nga ta va va sele hikuva va va kota ku ya mahlweni va hanya. Swi vula ku munhu u vekisa mali yo karhi ka vutomi bya yena, leyi humaka ntsena loko yena a ta va a hundzile emisaveni. Yi tirha hi ndlela ya ku ku na mali leyi yo karhi leyi munhu a yi humesaka n'hweti na n'hweti, kambe ku va ku vekiwile ku inshurense ya yena i ya mali yo karhi. swi va swi nga vekisiwanga ku u hakela malembe ya ku fika kwini, u hakela ku fikela laha a nga ta lova hi kona, mali leyi va ka yi vekiwile ku hi leyi a nga ta kuma yona, a yi cinci.

Hi ku vona ka mina ni vona ku nga ri vutlhari ku va munhu a endla xikombelo xa mali xo lomba mali a karhi a nga tirhi. Swi endla ku munhu a hetelela a tshikeleleka na loko wo tshuka a yi kumile. Nkarhi wo tala etibangi kumbe valombisi va mali a va lomu munhu loyi a nga tirheki, se swi va swi kombisa ku va munhu a nga ri na vutihlamuleri.

Nkoka wa ku va munhu a endla ndzindzakhombo swi endla leswaku hambi o hlangana na khombo ra njhani u va u swi tiva ku u ta kota ku va u lunghisa movha wa wena kumbe ku va u u pfuneka ka ku va u kuma un'wanyana. Loko u nga endlanga u nga vekisanga, swi endla u ku loko u tshuka u hlangana na khombo u va u nga swi tivi leswaku u fanele u endlisa ku yini. U hlanganahlangana u famba u lavalavana na timali u nga koti ku lunghisa movha wa wena.

Loko u nga hakeli xikweleti xa wena xa munhu hi yexe ebangi, va ta hetelela va thyakisa vito ra wena leswaku u nga ha vi na ndhawu leyi u nga pfukaka u lombe ka yona mali. Leswiwani swi endla leswaku u nga ha koti ku pfuneka kumbe u nga koti ku xava nchumu hi xikweleti, hikuva u thyakisiwe vito.

Ndzi vona swi nga ri swa kahle hikuva mi va mi sungula vutomi lebyintshwa ehenhleni ka swikweleti leswi vulaka ku mi sungula mi langutane na mhaka ya ku va mi hakela swikweleti ku nga ri mhaka ya ku va mi aka vutomi bya n'wina kumbe vukati bya n'wina. Leswi endlaka ku vanhu va ku tala va hetelela va tshikeleleka, na ku minkarhi yin'wani vukati bya vona byi nga vi lebyi va ka vukati lebyi va ka kona nkarhi wa ku leha. Hikokwalaho ka swiphiqo leswi va sungulaka a ehenhleni ka swona.

Munhu loyi ni va ka ni langutele ku ku va yena muvuyeriwa wa ndzindzakhombo wa vutomi wa mina, ku va ku ri nsati wa mina hikuva hi yena loyi a faneleke a sala a hlayisa vana va mina, a fanekele a hlayisa ndyangu wa mina, a tiyisisa leswaku swilo hinkwaswo swi famba hi ndlela leyi nga fanela. Munhu wa le handle a nge swi koti, hambi ko va ku rixaka a nga ta ka a nga swi koti ku hlayisa vana va mina. Kambe mutswari wa vona wa xisati i ta swi kota hikuva i vana va yena, va ta va va hlayisekile. So ni langutisa ni kutani langutisa ku hlayiseka ka vana va mina, ni languta ku hlayiseka ka vutomi bya vona na ku va ta kota ku ya mahlweni na tidyondzo. Va nge vi na nkingha hi ku va va hanya loko se ni nga ha ri kona hikuva mhana vona, i ta kota ku va hlayisa.

mahakelelo ya yena ya swikweleti. Tibangi ti tekela enhlokweni maholelo ya munhu, matirhelo ya munhu, ni mahakelelo ya yena ya swikweleti kutani va langutisa matimu ya ku loko munhu a teke xikweleti hakerisa ku yini. Ivi hi kona va kota ku teka xiboho mayelana ni mpimo wa xikweleti xa vukomberi xa mukomberi. Ku mpimo lowu va nga ta n'wi nyiketa wona, va n'wi vekela wihi ka khadi ra yena ra xikweleti.

Ku na tinxaka to hambana ta ndzindzakhombo kutani ku na ndzindzakhombo lowu kotaka ku a wu nyiketa vandyangu mali ya ku vana va kota ku ya xikolweni endzhaka loko loyi a ri yena muphakeri a va hundzile misaveni naswona ku na ndzindzakhombo wa ku va nyiketa mali ya ku kota ku sala va ti hanyisa byi nga va swa lembe kumbe ku fikela laha va kotaka ku tiyimela.

Ndzindzakhombo wa xilahlo eminkarhini ya ku tala wo katsa mali ya bokisi ra mufi mali ya ribye mali ya swakudya leswi nga ta va kona lenkosini leyi yi katsa na swa ku famba na minkarhi yin'wani yi katsa yi katsa mali ya ku va va kota ku ba tiqingho ku va fonela fonela maxaka na van'wani ku va tivisa kumbe loko va karhi va lunghisela ku ya lahla.

Mali ya xitokofela ya pfuna swinene ku switokofela swa pfuna hikuva loko va karhi va vekisa ka switokofela swi yendla leswaku loko ku ya fika tiholideyi kumbe khisimusi va va va kume swakudya minkarhi yo tala switokofela leswi ndzi swi tivaka ku na switokofela swa swakudya leswi vanhu va vekisaka kusukela hi Sunguti ku ya fika hi hi hi hi Hukuri kumbe hi N'wendzamhala laha va yaka va ya xava swakudya leswi va kotaka ku ya swi dya hi makhisimusi va kotaka ku ya swi dya na loko ku na loko ku sungula lembe hi Sunguti.

Ndzi vona ndzi vona swi nga ri kahle hikuva minkarhini ya ku tala loko u xava movha hi swikweleti u hakela mali ye le henhla ngopfu ku tlula leyi movha wolowo ku va ka ku ri nxavo ya kona wa kona.

Swi vuyerisa ngopfu hikuva sweswi loko ndzi lava mali hi xihatla ndzi kota ku yi kuma ene swa pfuna nakona swi endla leswaku ndzi nga tirhisi mali hi vusofa loko ndzi karhi ndzi yi vekisa ku loko ndzi tshuka ndzi va na swa xihatla leswi ndzi fanele ndzi yi tirhisa hi swona ndzi kota ku va na mali kusuhi ya ku kota ku va ndzi yi tirhisa.

Thekinoloji yi hi olovisele vutomi swinene hikuva a swa ha bohi ku va hi ya madorobeni kumbe hi ya laha ku nga na michini yo humesa mali vanhu masiku lama va na michini leyi kotaka ku tirhisa makhadi ya hina ku va hi xava naswona hi swi kota ku rhumela munhu mali u lo tshama hi riqingho ra wena u tshame kaya u nga zanga u ya kun'wanyani swa pfuna swinene u kota ku xava gezi u kota ku xava swaku fowuna u kota kota ku endla swilo swa ku tala u lo tshama endlwini u nga yanga ka helo leswi endla leswaku na mali yi hlayiseka na vanhu vutomi bya vo byi hlayiseka hikuva va nga ha tshami na mali emavokweni.

Mali leyi nga pfuna eka mhaka ya vurimi bya muganga yi pfuna eka timhaka ta ku hlayisiwa ka swisiwana leswi nga kona emugangeni ku hlayisiwa ka vana lava nga riki na vatswari va ku feriwa lava nga lahliwa yi nga pfuna naswona ku va yi hluvukisa muganga wa hina hi tindlela ta ku endla ku ku va na tilayiburari swa mitlangu na swin'wanyani swa ku tala.

Switirhisiwa swa ku tlula mpimo i nchumu lowu tirhisiwaka hi tibangi ku va loko a wu heleriwe hi mali abangini ya yena a kota ku ya mahlweni a karhi a tirhisa khadi ra yena kumbe ku va a kota ku xava kumbe ku humesa mali hambi yena a nga ha ri na mali lebyi ku nga vulombisi bya bangi mali leyiwani u tlhela u yi hakela loko se u ta va u ri na mali u yi chela bangini ya wena va koka mali leyi u va ka wu yi tirhisini ndlela leyi wa tsarisa u tsarisela mpimo lowu u nga ta fika ka wona loko u karhi u tirhisa u nga ha ri mali ya wena ku ri mali ya bangi.

Swa pfuna swinene ku va munhu a lavekisa mali ya nkarhi wo leha hikuva swi endla na leswaku a nga koti ku yi tirhisa loko o tshuka a lava ku yi tirhisa leswi swi ku pfuna ku loko se ku ya fika nkarhi wa yena ku huma a va ri na mali yo tihanyisa kumbe yo pfula mabindzu ya kota ku va a hanya a hlayisa na ndyangu wa yena ku ya mahlweni.

Ndzindzakhombo lowu ni wu tirhisaka wu tirha hi ndlela ya ku loko muhakeri a ta va a hundzile emisaveni wu ya mahlweni wu ri karhi wu funengetile lava a va hakeleriwa lahaya ka ndzindzakhombo hambi muhakeri a nga ha ri kona naswona lava va va ka va sele a va ha boheki ku va va hakela.

Akhawunti yo hlayisa mali i akhawunti leyi ndzi va ka ndzi karhi ndzi vekisa mali ya mina ka yona laha ya mina yi kotaka ku va yi kula loko ndzi nga ri ku yi tirhiseni tiakhawunti ta vuvekisi ti va ti ri na tiphesente to karhi leti mali ya mina yi va ka yi karhi yi kula hi tona akhawunti ya credit le ya xikweleti i akhawunti leyi yi ndzi pfuna ku va na mali nkarhi wun'wana wun'wani lowu ndzi wu lavaka kambe ku va ku ri mali ya xikweleti leyi ndzi va ka ndzi yi lomba ndzi fanele ndzi tlhela ndzi yi hakela na yona yi va yi ri na tiphesente to karhi ka mali leyi loko ndzi yi hakela ndzi fanele ndzi hakela ndzi tlhandleke yona.

Ndzi ta lava ku tiva leswaku xana i yini overdraft ndzi lava na ku tiva leswaku yi tirhisa ku yini overdraft ndzi tlhela ndzi lava ku tiva na mahakelelo ya kona ku ri loko ni va ni endle overdraft ni hakela njhani.

Ndzi nga lava ku tiva xo sungula ku ri i yini overdraft ndzi lava no twisisa ku ri yi tirhisa ku yini hi ku va loko swi te yini nakona u hakerisa ku yini endzhaka nkarhi wa tanihi kwini.

Munhu wun'wani na wun'wanyani u ni mfanelo ya ku endla leswi swi tsakisaka yena naswona nkoka wa ku va u ti pfulela akhawunti ya bangi leyi yi tsakisaka wena kumbe leyi u yi tsakelaka hi ku va wena u va u ri na akhawunti leyi u yi twisisaka u tiva ka matirhelo ya yona naswona leyi tsakisaka wena leyi u nga ta kota ku yi tirhisa kahle nga ri na .

Masiku lama hi hanyaka ka wona ku na ti-app leti ti nga kona efonini leti munhu a kotaka ku tirhisa tona ku va a kambisisa akhawunti ya yena ku na leswi vitaniwaka cellphone banking a nga ha tirhisa yona ku va a kota ku kambisisa akhawunti ya yena naswona a nga kota ku tlhela a ya eka bangi yeleyo a tirhisaka yona laha a nga kota ku kambisisa akhawunti ya yena.

Pfula akhawunti ya bangi leswaku u kota ku hlayisa mali ya wena mali ya ku va yi ri bangi yi antswela mali ya ku tshama na mali ya ku va na yo vokweni u nga ha yi tirhisa nkarhi wun'wana wun'wanyana leswi makhamba na wo ma nga ti talela va nga ha ku tekela yona nkarhi wun'wana na wun'wana swi na nkoka ku va u va na khadi ra bangi leswi swi endla leswaku hambi ko endleka yini bangi ya wena yi va yi hlayisekile.

Swiletelo leswi munhu a faneleke ku swi landzelela loko a pfula akhawunti ye le bangi hileswaku u fanele a va a khome papila ra vutitivisi ra yena leswi ku nga ID a va a khome prove ya adirese ya la a tshamaka kona a tlhela a va a khome na mali yo karhi leyi a pfulaka hi yona akhawunti.

Swi na nkoka ku va u pfala akhawunti ya wena loko u nga ha lavi ku yi tirhisa hikuva loko u nga yi pfalanga yi va yi karhi yi yi koka mali yo karhi kusuka swa wena leyi na loko ku ve u va u nga ri na nchumu loko u ta tshika u va na yona va ta yi teka va ta ku kokela leswi nga hetelaka swi endla u va na swikweleti kambe loko u yi pfala u va u endla leswaku u karhi u hambana na yona bangi yeleyo.

Leswiwa swi va swi vitaniwa penalt leswi swi endliwa hikuva munhu ku ve na ntwanano wa ku va a veka mali nkarhi wo karhi yena a ya yi humesa nkarhi wu nga se fika leyi i mali leyi va va ka va yi koka hikokwalaho ka ku va u nga hetisisanga kumbe u tshove twanano wa wena na vona.

Hikuva a swi olovi ku va munhu a teka mali hi yexe a yi veka hikuva ku va na swo tala leswi swi nga ha nghenelelaka swi endla leswaku a hetelela a tirhisa mali liyani loko a nga seza a yi veka ka fix kutani ku va yi kokeka hi yoxe kumbe yi kokiwa hi bangi swi n'wi endla leswaku a tisirhelela ka ku va a yi tirhisa a nga ha yi vekisi.

U nga ha ya kwale la a bangi u kha u vulavula na lava va tirhaka lahaya vapfuni va hlamusela leswaku u lava ku pfala akhawunti ya wena u hlamuselaka xikongomelo xa ku va u lava ku pfala akhawunti ivi va ta lava ku tiva leswaku va ta lava vuxokoxoko bya wena ku kombisa ku akhawunti leyi i ya wena kumbe a hi ya wena ivi va kota ku va va yi pfala hi mpfumelelo wa wena.

Vanhu va hlayisa mali hikuva va langutise leswaku ku na swo karhi leswi va lavaka ku swi fikelela ku nga ha va ku va va lava ku aka ku nga ha va ku va va lava ku xava movha ku nga ha va ku va va lava ku ya eka ku ti humesa va ya kun'wanyani matiko ye le handle hi vona na ndyangu wa vona ku na swivangelo swa ku hambanahambana kambe ku va ku ri nkarhi wo tala ku va ku ri na leswi va navelaka ku swi fikelela leswi endlaka ku ri va vekisa mali leswaku yi nga humi nkarhi wun'wana wun'wani.